Ga e se ke namele sefofane. Ga e se ke ye ko nageng tsa ko ntle.

Nka itumelela go namela fane, ebile nka itumelela go namela sa private jet.

Ga ise ke tsamaye ka sefofane, ebile ga ise ke itemogele gore go tlhokagala eng fa ke ya ke tsamaya leeto ka sefofane. Ka foo, ga ke itse se nka se tlhalosang ka leeto la sefofane.

Tse ke sa di rateng ka tsela e dibese di tsamayang ka yone ke nako. Gantsi dibese di tsamaya ka nako, and-e ka nako e ntsi di fetana ka ura. Seo se dira gore re eme lobaka le le leele re emetse dibese.

Go le gantsi o fitlhele bakgweetsi ba sa itse go dirisa motšhini wa karata e e botlhale, mme fa re tsena re le bapalami, ga re ya re dirisa karata mo motšhining wa yone, o feleletsa o jele le matsatsi a rona a mangwe a a ko pele, mme fa o tsena ko dibeseng tse dingwe, bakgweetsi ba bangwe ga ba batle go tlhaloganya seo. Se ama bapalami.

Ke go buisana le bapalami sentle, go se ba felele pelo, le go tla ka nako.

Fa go na le strike, go ba boima gore babereki ba le bantsi ba fitlhe ko ditirong. Seo se ama ditiro tsa batho ba le bantsi, ba bangwe ba feleletsa ba latlhegelwa ke ditiro ka lebaka la seteraeke.

Ee, ke a itse gore dibese di tsamaya ka nako, fela ga ke ise ke itse gore ke botsolotse gore di tsamaya ka nako.

Ee, nkile ka siiwa ke bese ka gonne ke lebetse karata ya ka ya botlhale fa gae. Seo se dirile gore ke boe gae, ke late karata, mme bese ya nsia.

Go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese, mme fa go le jalo bapalami ba le bantsi ba palelwa ke go fitlha ditirong. Ba bangwe ba kgona go fitlha ka nako, tse dingwe ditshupetso tseo o fitlhele di ba teng e le fa gare ga kgwedi batho ba ise ba amogele madi. Go be boima gore ba tswelele pele ka leeto la go ya tirong. Ba ba nang le madi ba kgone go ya ko dithekising gore ba kgone go fitlha tirong. Seo se re ama gantsi ka gonne ba bangwe ba ya ba feleletsa ba fitlhela ba feletswe ke ditiro ka gonne ba palelwa ke go fitlha ko ditirong.

Ke nagana seo se ya ka tumelano ya dibese le bapalami, gore di sa tsamaya mo mmileng tse tsotlhe, di sa tsamaya mo metseng e yotlhe.

Tlhwatlhwa ya dibese e ya e re ama ka tsela e e fapaneng, ka gonne ka ditirong madi a re a amogelang ga a tshwane. Ka nako tse dingwe o kry-e o amogela madi a a kwa tlase, mme o fitlhele gore karata ya bese e-e ko godimo. Se o feleletsa o direla tsela o sa kgone go fitlhelela ditlhoko tsa gago ka mo lapeng.

Ditiro tsa dibese di a di nkgotsofatsa mo sekaleng sa bo robedi. Seo se dirwa ke gore bakgweetsi ba le bantsi ga ba kgone go dirisana mmogo le bapalami. Ka dinako tse dingwe o fitlhele gore dibese ga di tle ka nako, ka dinako tse dingwe o fitlhele gore mokgweetsi ga atle gotlhelele. Seo se dira gore ko bofelong ke sa kgotsofala ka tirelo ya dibese.

Ga ke , ga ke ikutlwe ke itumetse ka seo. Se nka se lwelang go se dira ke gore ko nna gaufi le ko ke dirang ko teng, gore ko batla mo nka fitlhelang borobalo ko teng, go fitlhela dibese di tsamaya.

Ee, eno ke tsela e e tlwaelegileng ya go tsamaya mo lefelong la gaetsho.

Ee, ke matshwao a mantsi a ke a itseng. Matshwao a mangwe ke a go tshwana le go bontsha fa bana ba le fa gaufi, a mangwe a go bontsha fa diphologolo di le fa gaufi, a mangwe a go bontsha fa go na le di-pothole a mangwe ke a go bontsha fa o tshwanetseng go ema fo teng.

Gantsi dikotsi tse di diragalelang batho ba ba tsamayang ka maoto ba ya tirong, thata-thata, ke go tshwarwa, poo, ba utswetsa di tsa bone. Mo motseng o ke nnang mo go one, gona le batho ba ba ikentshitseng setlhabelo sa go thusa batho ba ba yang tirong ka go ba felegefetsa mo mosong.